Xa ndinova ukuba ibhasi yethu namhlanje iza kuba, ayizukufika ayizukulibamba ixesha njengesiqhelo ndingafowunela umhlobo wam onemoto yakhe ndimcele, ndimkhangele kuqala ukuba undawoni na nento yobana ukuba uzile wazondithatha endleleni yakhe eya emsebenzini ayizumkhupha ndleleni na loo nto leyo. Ukuba akakwazi ukuba azondithatha, ndifowunele iteksi ekuthiwa ngooBolt ukuze izondithatha apha esitopini kule ndawo ndikuyo indithathe indise emsebenzini. Kuba ke ndinokwenza loo nto leyo ndingakhangela nabanye abantu abaphangela kufutshane nale ndawo ndiphangela kuyo ukuze sikwazi ukuncedisana ngemali ekufuneka ibhataliwe xana sithe sabiza iteksi yabucala.

Ukuba iteksi endiyikhweleyo ihamba ngesantya esiphezulu, loo nto ithi kunyanzelekile ukuba sithethe nomqhubi ukuba athobe isantya ahamba ngaso. Ewe, singxamile sifuna ukufika emisebenzini ngexesha elifanelekileyo kodwa loo nto leyo ayithi yena makahambe ngesantya esiphezulu. Ngoba kaloku xana ehamba ngesantya esiphezulu ukuba kukho ingozi ngaphambili akazukwazi ukuba amise iteksi yakhe ngethuba ngenxa yento yobana ehamba ngesantya esiphezulu. Kanti xana ehamba ngesantya esisemthethweni for le ndlela ahamba ngayo then uzawukwazi into yobana amise ngethuba sikwazi into yobana sifike emsebenzini ngethuba kwaye sifike emsebenzini sikwazi nokugoduka sisaphelele emakhaya.

Xana oonoteksi beqhankqalaza loo nto iye isichaphazele kakhulu thina bantwana besikolo. Andiyazi ukubana xana beqhankqalaza why baye, baye bangafuni into yobana ezinye izithuthi zisithathe zisise esikolweni. Ngexesha leemviwo iba yinto ephazamisayo leyo kakhulu kanti bebemele ubana xana beqhankqalaza baqhankqalaze bodwa baqhankqalazele iinto zabo, baziyeke iibhasi nezinye izithuthi zabucala ukuba zisithathe njengabantwana besikolo zisise esikolweni. Abayenzi into yokuvelana nathi xa besenza imiqhankqalazo yabo kanti ke singabantwana besikolo bangootata bethu bebemele uba bayasicingela, bayenze into yabo kodwa bacinge nento yobana mayingachaphazeli thina.

Xana uloliwe enothi akhwelise inani elingapha kweliqingqiweyo loo nto ingenza ukubana ibeke ubomi babantu emngciphekweni ngoba kaloku iindlela zikaloliwe zenzelwe into yobana zithathe ubunzima obuthile. Ngoko ke xana benothi bakhwele babe baninzi abakhweli ngexesha elinye ingenza loo nto ukubana uloliwe aphume esiporweni. Loo nto izawubeka ubomi babantu emngciphekweni. Enye into enokwenzeka, kungathi xana kufuneka emise ngesiquphe angakwazi ukumisa ngesiquphe ngoba kaloku uloliwe uyasindwa. Enye into enokwenzeka, kwiindawo ezimele ubana uyamisa kuzo angangakwazi ukumisa kuba kaloku usindwa linani eli alithweleyo angaqhelanga kulithwala.

Xana ndinofumanisa ukuba ibhasi le ndiqhele ukuyikhwela ayizufika ngexesha lesiqhelo ndingafowunela umhlobo wam naye ophangelayo onemoto yakhe, ndibuze ukubana angakwazi na ukuzogqitha ngam endleleni eya emsebenzini wakhe nento yobana loo nto ayizumkhupha endleleni yakhe na. Ukubana yena ke akakwazi ndingabiza iiteksi zabucala ezi sithi xa sizibiza ngooBolt. Then ndikhangele omnye umntu naye olapha kule ndawo ndime kuyo ophangela kule ndawo ndiya kuyo, ndicele yena into yobana sikhwele sobabini kule teksi yabucala ukuze sincedisane ukubhatala imali yayo ngoba kaloku zona ezi zabucala iiteksi ziye zibize imali ethe xhaxha kunale siqhele ukuyikhwela ngayo.